Gps yi tshembekile swinene ku fika eka ndhawu leyi lavekaka ematshan'wini yo tlula ninety wa tiphesente ku nga va ni ku tshika tshika ka Gps loko ku ri ni swihlawulekisi swo tanihi switofu swa magagasi kumbe marhavi loko muchayeri a hambuka eka gondzo leri pamburiweke ku nga tlakusa nkarhi wo fika ku nga vanga ku kanakana exikarhi ka muendli na mutirhisi xo hetelela u nga lahleka ku landzelela ka ndlela na ku rhangisa ka ntirho.

Mahanyelo lama endlaka muchayeri wa thekisi a tekiwa tanihi muchayeri lowunene hi laha wa landzelaka, ku hanya hi ntshembo ni ku tshembeka eka vatirhi na vateki, ku yimela ntirho hi ku tshembeka no tshemba ku landzela milawu ya ndlela ni ku rhangisa swilaveko swa vatirhi kasi mahanyelo lama endlaka muchayeri a tekiwa tanihi muchayeri wo biha ku endla ntirho hi ku hatlisa kumbe hi ku dlaya milawu ya ndlela, ku tshama a va ni kandziyiso wa ku xopaxop vateki ku ku tiva vateki hi ndlela yo biha xo hetelela ku hlasela vateki ku va hlamarisa ya mahanyelo yo biha.

Xo sungula lexi a ndzi ta xiendla a ndzi ta yimisa thekisi kutani ndzi chicha vanhu lava hlayeke ndzi vatsundzuxa ndzi tsundzuxa na muchayeri wa thekisi leswaku leswi a swi endlaka a swi laveki milawu ya ndlela a yi pfumeli ku ri thekisi ri chayela ri khandziyisa vanhu vo tala i nawu wa patu lowu vulaka leswiwa xo hetelela a ndzi ta tlhava muchayeri wa thekisi thikithi.

Mina tanihi muntshwa lowu a nga ntsanana a ha tiyileke a ndzi ta pfuna mudyuhari ku n'wi khandziyisa switepisi kutani ndzi n'wi lavela ndhawu yo tshama a ndzi ta endla leswaku loko a khandziya bazi la ndzeni a kuma xipeyisi xo ndlhula a kuma na matshamelo lamanene lawa a ta tikuma a tshame kahle a nga ri na ku karhateka.

Ku ya hi ntokoto wa mina na leswi ndzi nga swi vona kusukela ndzi ri mukhandziyi wa mabazi kumbe tithekisi egondzweni hi leswi humelelaka vachayeri hinkwavo va kokelana hi ku lava ku ndlhula kumbe ku hatlisa leswi ku swi .

Tindlela leti vanhu vo chayela no vo famba hi milenge va faneleke ku ti tirhisa ku va va hlayiseka emapatwini xo sungula va fanele ku tirhisa swiphephana swa ku chayela kumbe swiendlo swa mpfumelelo leswaku u nyika vutshembeki eka vo famba hi milenge, chayela ya ku hatlisa ntsena ku sirhelela vahloti va milenge xo hetelela hlaya matiko ni swipimelo swa tindlela ni ku languta kahle hi ku hatlisa loko u fika eka swipimelo swo swa ku teka ndlela.

Vaendzi va tsakela ku endzela malokixi lama nga na matimu ya nkoka hikokwalaho ka leswi landzelaka, ku dyondza hi matimu, vaendzi va lava ku twa ni ku vona matimu ya nkoka hi tihlo ra vona tanihi matimu ya nxaviso tinyimpi ta ntshunxeko kumbe vutomi bya vanhu va le khale vakhale ku tlangela ndzhaka ya rixaka malokixi lama nga na matimu ma humesa ndzhaka mikhuva na vutomi bya vuxaka bya rixaka leswi endlaka leswaku vaendzi va kota ku tlangela xo hetelela ku hlanganyela vaaki, vaendzi va tsakela ku hlanganyela ni vaaki va ndhawu ku twa matsalwa ku dya swakudya swa ndhawu ni ku vona vutomi bya siku na siku bya malokixi.

Ku tlakuka lokukulu ka nxavo wa petiroli ku khumba vafambi hi tindlela to tala leswi landzelaka hi leswi endlaka leswaku ku tlakuka ka petrol ku va ni ku vuyela lebyi endlaka leswaku vutomi bya siku na siku byi tika xo sungula ku tlakuka ka mali yo fambelana.

Vanhu vo famba rivilo ra le henhla eka magondzo lamakulu ndzi nga va tsundzuxa leswaku rivilo ra le henhle a ri pfuni hi nchumu hikuva hi swona leswi vangaka tinghozi etindleleni kumbe emagondzweni naswona ku chayela hi rivilo ra le henhla u karhi u famba na vatsongwana swa chuhisa swinene eka vatsongwana swi veka na vutomi bya vatsongwana enghozini.

Xo sungula hi na switimela swa vafambi leswi hi xinghezi swi vitaniwaka passenger trains lexi landzelaka i switimela swa ntshovelo leswi hi xinghezi swi vitaniwaka free trains swo hetelela i swipimelo swa mpimo wa le henhla leswi vitaniwaka high speed trains.

Swivangelo leswikulu swa timhangu ta le magondzweni ya mabazi ya mpfhuka wo leha hi leswi landzelaka ku chayela hi rivilo ro tlula mpimo vaendli van'wana va chayela hi rivilo lerikulu swinene ku fikelela mikarhi ya vona hi ku hatlisa leswi endlaka leswaku valahlekeriwa valahlekeriwa hi ku lawula xitirhisiwa loko ku humelela xiphiqo swo hetelela ku chayela wu karhele vachayeri va mabazi va tshamela ku endla mikombiso leyikulu ku nga vangeli ku karhala leswi endlaka ku pfumala ku languteka kahle emugangeni.

Nkoka wa ku endzela swidorobana swa matimu eAfrika-Dzonga swo sungula hi leswi landzelaka ku hlayisa ndzhaka ya matimu ya tiko, ku dyondza hi nyimpi ya ntshunxeko ni leswaku u kumiwe njhani, ku xixima magalela ya ya tihanyi ta ntshunxeka kasi xo hetelela ku aka vun'we ni ku twisisana exikarhi ka rixaka.

Loko munhu a chayela movha wutsongo a landzelela thiraka leyikulu swi boheka ku tekela enhlokweni swilo leswi landzelaka leswaku a hlayiseka xo sungula tshika mpimo wo lulamisiwa u nga tshineli ngopfu hikuva thiraka leyikulu ti na tindhawu to nga vonakiki.

Loko u ri mufambisi wa khampani ya mabazi u nyika mi vulavula mayelana na ku antswisa vuhlayiseki bya le magondzweni eka mabazi lama fambaka mpfhuka wo leha u nga katsa swilo swa nkoka leswi landzelaka vuchayeri lebyi hlayisekeke ku thwala vachayeri lava kwaleke lava nga na layisense leyi nga valid vhalidi.

Ina a ndzi ta n'wi pfuna leswi landzelaka i swivangelo leswi endlaka ndzi ta n'wi pfuna, ku twela vusiwana ni vun'we bya vanhu mudyondzisi wa mudende i munhu loyi a endlaka ntirho wa nkoka ku dyondzisa vana va muganga loko a nga ri na thikithi sweswo swi kombisa leswaku a ri karhi a langutana ni ku tika vuton'wini ku n'wi pfuna i ndlela yo kombisa vukholwa bya vun'we ku kombisa leswaku hi vanhu hi tirhisana hi seketelana.